IWi-Fi yasimahla ke zinintsi iinto ongazibona ugangxeleke kuzo ngenxa yayo kuba kaloku isetyenziswa nguwonkewonke, ungafumana uhekhiwe, ungakwazi usebenzisa izinto zakho ngenxa yeWi-Fi yasimahla kawonkewonke. Phinde kwakwindawo ke ngoku kawonkewonke leyo ozawube ume kuyo andiboni iyindawo ekhuselekileyo, ayikhuselekanga tu kuba kaloku kukhona aba abaxhwila iifowuni kwezi ntsuku, akukho mntu unomthemba ngoku, iifowuni zethu zixhwilwa ngabantu zixhulwa ziimoto. Kubi nje phandle apha, umntu kufuneke ahlale ethe qwa.

Kunefuthe elibi kumntu ongazaziyo uba ufuna ntoni. Xa uzazi ufuna ntoni, zinintsi izinto ezingaluncedo kuwe kwii-apps zefowuni. Kodwa ke, ukuba ingqondo yakho ile nale, hayi ke kuzawuba nefuthe elibi ke kuwe kuba kaloku ungazibona sowugangxeleka kwezinye izinto ubungakhange uzilindeleyo ngoba ingqondo yakho khange uyisebenzise kwaye akhange uzibone, uzifune wena uba ungubani ufuna ntoni.

Ewe, inabo ubungozi kuba kaloku mhlawumbi upowusta ke ngoku wena kwi-social media, upowusta apho ukhoyo uba unabani wenzani. Loo nto ingabonwa ngabantu abangakuboneli entweni okanye abakunqwenelela ububi. So, bazokwazi uba uphi wenzani na bani, bafumane ke ngoku ithuba lokuba bekwenze ke loo nto bafuna ukwenza yona ke elo xesha.

Hayi, angekhe ndiyithengele umntana oneminyaka eyi-eight ifowuni. Kaloku ezi fowuni aba bantwana babukela yonke into le. Kukho ooTikTok, kukho ooYouTube. Aba 'ntwana akukho nto bangaboniyo kwezi fowuni. So hayi andikhululekanga ke ukuthengela umntana oneminyaka esibhozo kuphela ifowuni eyeyakhe, ngcono asebenzise le yam kwenzele uba ndizobona uba wenzani, nini.

Kaloku ukuzibekela ixesha wena ngokwakho lokuba ungena njani kwi-intanethi, ungena nini yinto erayithi leyo, ilunge kakhulu loo nto kuba uyaseyiva kwimali yedatha. Kaloku i-intanethi le isetyenziswa ngedatha. So, ke uyaseyivela kwimali yedatha kwaye ukuba awuzibekeli ixesha uyawuzibona kusisa oko ukwi-intanethi ngoba kaloku ezi zinto zibangela uba ungafuni ukwenza nto, zinomtsalane endingayaziyo uba usuka phi.

Yayiyeyona indlela eyayirayithi ngelaa xesha yonxibelelwano ngeefowuni phakathi kwabantwana, abafundi besikolo nootishara babo ngoba kaloku bebengakwazi ukunxibelelana ngobuso ngobuso ngenxa yale bhubhane weCOVID-nineteen. Kodwa kwayona ke, ezi fowuni bebezinikwa zinazo ukungalungi obunazo ebantwaneni kuba kaloku zinintsi imicelimngeni abangena ngayo kwizinto ezingalunganga ngenxa yokuqhagamshelana nefowuni,

Ndandifuna uthenga idatha ye-intanethi yefowuni kodwa ngelishwa lam, ndathenga ivawutsha yokungena kugembulisho. Kodwa ke yaba ntle kum iziphumo zalo nto ngoba ndayiwina imali engange five hundred. Nangona nje ndandifunda uthenga idatha ndathenga engeyiyo kodwa iziphumo zayo kum zaba zintle.

Ndeva mna iindaba zokuba ubani uswelekile apha kule social media ngenxa yolu nxibelelwano. Ndaziva kungekho mnandi tu ukuva ngomntu omthandayo kuthiwe uswelekile kwi-social media ungakhange uthethe naye okanye umbone ixesha elide kodwa kwa loo nto yayingekho. Loo nto yenza ukuba ndingayikholelwa ncam into abe ndizibona kolu nxibelelwano, ngcono nto umntu aziveli kuye ngokwakhe apho isinge khona.